Kgwetlho ya ntlha ke gore, bana ba le bantsi ga ba tswa mo malapeng a tshwanang, ke ka moo bana ba bangwe ba kgonang go ja dijo tse di rileng, ba bangwe ba sa je dijo tse di rileng, ke yone kgwetlho ya ntlha eo. Re fenya ka gore, mo letsatsing le leng gore bana ba bangwe ga ba je eng ba bangwe ba ja eng, go apeiwe mefuta e le mebedi ya dijo, gore le bone ba kgone go ja.

Go oketsa ditirelo tsa tleliniki, go ka nna botoka ga ne motse le motsana, go na le mo re ka yang teng, ga re batla patlisiso ya malwetse. E sa nna gore clinic-e e tsamayang, e tsamaya mo metseng e yotlhe, ka nako nngwe ga re kgone go kry-a tshedimosetso, e nepagetseng, e feletseng.

O bona ka go matlho a simolola a nna le bokoanyana, o lemoga gape le ga o ka ja dijo tse di rileng, o simolola o fufula, e ke re mmele wa gago wa bobola. Le ga o dutse o bo o ema ka bonako, o feleletsa e ke re o tseiwe le ke sedidi.

Go ka nna botoka ga ne mo dipetleleng le ditleliniki, go nna le matsatsi a gore mo letsatsing la gompieno go buiwa ka ga eng, mo letsatsing la kamoso go buiwa ka eng, so go ka nna beter-e gore batho botlhe ba satla ka letsatsi le le one, e nne gore go na le letsatsi la eng le la eng, gape fela yalo. Jalo gone ba ka kgona go laola batho, ka gore gwa go tla dipalo tse di rileng, e seng bontsintsi jwa batho.

Tlhokomelo tshwanetse e tshwane, ka gore mo mafelong otlhe, ba thusa ka selo se le nngwe, ka gore boitekanelo bwa motho bo tlile pele. Jaanong, tshwanetse tlhokomelo e tshwane, e sa nna gore mo metseselegaeng ga go tshwane le ko metsesetoropong, tshwanetse go tshwane.

Go belegela ko ditleliniking, ke bona go le botoka thata go na le go belegela mo matlong, ka gore ko ditleliniking dithuso di dintsi, go na le go belegela mo ntlong. Ka gore, fa ngwana a tlhoka sengwe kgotsa mmaagwe ngwana a tlhoka sengwe, go ka batliwa ka bonako ga belegela kwa tleliniking, go na le mo legaeng, ka gore mo legaeng ga gona dilo tse dintsi tse di ka thusang. Gape, kotsi ya go belegela mo legaeng ke ka gore, ga ngwana a tla e le gore ga a siama, a tlhoka thuso ka potlako, a ka se kry-e thuso ka potlako, ka gore nka be a le kgakala le tleliniki.

Kgato ya ntlha e ke ya go simolola ke e dira, ke ya go batla motho o berekang ko bookelong ke bua le ene, e ka nna nurse-e kgotsa doctor. Gore, a kgone go bua le ene, nna ga ke go bua le ene, ka gore e tlile go nna e ke re, ga ke mo tseye sentle. Jaanong ke a go batla motho o itseng sentle ka bolwetse jo, a kgone a bue le ene, a mo bontshe bokotsi ba go sa nwe melemo kgotsa dipilisi.

Go ka tokafatsa ditirelo tsa tlhokomelo, ga ba ka tsaya ditleliniki ba di tsamaisa mo metseng e leng gore e humanegile. Ba itse botlhokwa jwa dipilisi, gore ba dule ba nwa dipilisi ka dinako tsotlhe, ba tlhokomele pelegi. Jaanong, go ka tokafatsa thata.

Tshwanetse ba ye kwa tleliniking ba kgone go kry-a, maele a maleba gore ba simolole kae, ba dire jang.

Bo lemogiwa ka gore molwetse wa sukiri, o mmona ka go simolola mmele o ya kwa tlase, le go ja thata. Ke one makoa a kwa godimo ao, a o ka simololang wa bona. Jaanong a ka okafadiwa ka go ja dijo tse e leng gore di siametse mmele wa rona, le go sa tlhole a ja dijo tse dingwe, tse e leng gore di ka mo okeletsa bolwetse.

Motho o simolola go gola a na le masome a le thataro. Gore ba ntshe dijara tseo, ke bona e le ka gore mo dijareng tseo, ga o sa tlhole o kgona go itirela sepe, dijara di ile, o a tsofala. Ke ka moo, ba tlhophileng dijara tseo, gore e nne tsone dijara tsa go ba simolola go gola matlole.

Ka tsa kalafi, ke bona go na le gore motho a tlhatlhobiwe gabedi kgotsa gararo, pele ga ka bolelelwa gore o na le mogare. Ka gore o kgona go tlhatlhobiwa gangwe, batho ba ba setse ba re o na le mogare, kante go a kgonega gore diteko di bue maka.

Wa Setswana, kapa ke re setlhare, leina la one ke lengana. Ke le dirisa thata ha ke bobola ke tshwerwe ke sefuba. Ke o ne ong mperekelang ka bonako.

Ke mogopolo o o siameng ka gore, go na le malwetse a e leng gore ga a batla melemo ya Sekgowa, e batla melemo ya Setswana. So melemo ya Setswana, ke bona e thusa go feta melemo ya Sekgowa, ebile mo melemong ya Setswana ga o e go ya go reka ko lebenkeleng lepe, wa itsamaela fela wa ya ko nageng wa go epa teng, ke mahala.

Ke ditsela tse leng gore tshwanetse o dule o ya go itlhola kwa bookelong, nako le nako, go bona gore a ga o na malwetse, go na le gore o bone setse go le laat-a, nako e fitlhile. Jaanong, go beter-e go nna o ya go itlhola nako le nako.